Balemi ba dinaha tse kgolo ba tshosetsa balemi ba dinaha tse nyane ka hore ba ba nkela market moruong ona wa rona wa naha ba tena batjho jwalo hobane ba ba bona e le batho ba kgahlano le bona hobane ba rekisa product e le ngwe, e kaba meroho kapa ditholwana ba balemi ba naha tse nyenyane ba rekisetsa setjhaba se hae ha balemi ba dinaha tse kgolo, ba rekisetsa mabenkele a maholo ao re a bitswang ka hore ke di-franchise haholoholo nthwe ba e lwanelang ke price, e leng theko ya product eo ba e rekisang hobane balemi ba dinaha tse nyane ba rekisa poduct ka theko e tlase ha bona ba rekisa product ka theko e kgolo.

Ha ke ne ke le sehwai se setjha, ke ne ke tla kopa thuso ya ditjhelete ho mmuso. Tjhelete ena, e leng tjhelete e tlo ntlafatsa kgwebo ya ka, e leng tjhelete, e leng hore ke tlo tsosa kgwebo ya ka ka yona. Haholoholo ho dintho tseo, ke tlo di sebedisa kgwebong ya ka. E nngwe ya dintho tseo, ke tle ke tlo kopa ke ho kopa tlhahiso leseding ka hore hore o be sehwai se hlwahlwa, o tlameha ke ho etsa, ke ne ke tlo kopa nthwe ekareng ke tataiso ho ditsebi tsa bohwai kapa batho ba kileng ba feta tseleng ena ya bohwai. Ke ne ke tla kopa tlhakisetso ho bona hore ho qala hore o be sehwai , ke tlo qala ka hore ke etse jwang haholoholo ke ne ke tlo kopa hore dihwai tse seng di le pele di ntlhakisetsa hore di sebedisitse eng hore kgwebo ya bona e be le tswelopele.

Ha ke ne ke le rapolasi mme dijalo tsaka di se di loketse ho ka tsamaya di ye mmarakeng dilo rekiswa ke ne nkekebe ka dumella baahi ho tla polasing ba tlo reka, empa ke ne ke tla dumella mabenkele a maholo a kang bo Shoprite, Pick n Pay Boxer le a mang. Ho tla ho tla order kapa ho tla reka mme bona ke bona ba tlang baahi ba tla rekang ho bona. Ke ne ke tla etsa sena hobane ke ne ke rekisa in bulk, ke ne ke rekisa ho ntho tse kgolo eseng dintho ka bonngwe ka bonngwe. Ke ka hoo, ke ne ke tla dumella mabenkele a maholo ho tla reka ho nna, ke ne ke tla bolella le mabenkele hore ba ka nna ba kopa hore nna ke ba tlisetse dihlahiswa ho bona bona, ba se ke batla ho nna.

Mmuso o tla tlameha ke hore, o ipapatsa hohle mona hore bo rakgwebo ba hlokang ditjhelete kapa dithuso tsa ditjhelete ba kgone hore ba ba bone e sale ka nako. Mmuso o ka ipapatsa dinthong tse ka reng dikoranteng di-internet-eng kapa ba ka nna ba itatela bo rakgwebo ba molaong ka bonngwe ka bangwe. Ho ba hlalosetsa ka program e leng hore ba e tlisitse ho tla thusa bo rakgwebo ka dithuso tsa ditjhelete, haholoholo mmuso o ka itatela bona ka bonngwe ka bonngwe, e leng ntho e re bitsang head hunt moo e leng reng mmuso o sheba moo rakgwebo ba leng molaong ebe ba ya ho bona, ba ba botsa hore ha ba hloke dithuso tsa ditjhelete.

Mohatsaka poone eo e keneng ke kotutsi bekeng e fitileng e bodile kaofela re lahlehetswe haholo ke poone yane e keneng ke itse ke lo rekisetsa lebenkele lane e ka nqane ho tsela monga lebenkele ona re tshepisitse dikete tse tharo ka mekotla eo e mene ya poone, mme ke eo poone e se e bodile. Ke bona e le hore re tlo etsa jwang hobane ha ke na maqheka a mang. Ha e sa tla re etsetsa tjhelete poone ena na ebile re tlo sokola ka tlung ka mona na. Ra lebenkele eo o ile a mpolella hore ho nka tlisa mekotla e mene ya poone, o tla a re fa dikete tse tharo mme o ne a hloka poone eo e ntse e le hantle, e sa bola, jwale mohatsaka re lahlehetswe ke kopa o ntshwarele.

Ntho e ka etsang theolelo ya theko ya dijo polasing ke ha dijo di ka bola kapa ha dijo tse ding tsa dijo tseo di ka lahleha. Basebetsi ba tlameha ba ele hloko, haholoholo ha ba kotula kapa ka nako ya kotulo hore ba kotula dintho tse kae le hore ba di beha moo ho leng jwang. Tse ding tsa dijo di hloka hore di beuwe moo ho batlang ho phodi phodile ho qoba taba ya hore dijo di tsamaya di bola, ebe ba mabenkele ho sa batla ho reka dijo tse ding tsa dintho tse ka phahamisang theko ya dijo polasing, ke ha basebetsi ba ka kotula mme ba ela hloko, ba se ke ba tshwara dijo hampe hobane hoo ho tlo etsa eba dijo di ya senyeha mme mabenkele ha a sa batla ho reka.

Motswalle na o ne o tseba hore lewatleng ho na le majwe a nang le mefuta ya diphoofolo tsa lewatle, mme hona le dijo tseo o ka di fumanang majweng ao a lewatle, dijo tsa pele tseo ka di fumanang majweng ao a lewatle di bitswa di-oysters, di-oysters ke dijo tseo di fumanang ka hara kgaketlan e tswang fatshe botebong ba lewatle tlase tlase. Dikgaketlana tsena di ntshuwa ke batho ba tjhehang ditlhapi kapa bona ba batlanang le dijo tse etswang ka hara lewatle re na le mefuta e mengata e tswang mpeng ya lewatle, e kang tlhapi di-oyster le di-prawns kaofela ha tsona ke dijo tse tswang lewatleng, re be le dijo tse etswang tseo ho thweng ke sushi le tsona ke nama e tswang lewatleng kapa tlhapi e tswang lewatleng e jwang e le tala.

Rona heso, ha re pheha moroho, re qala ka ho kga moroho, re o hlatswe hore o tswe dikokwanahloko re be re o hlatswisise ha re qeta ho hlatswa, ebe re ya o nka re ho kgabela ha re ntse re o kgabela jwalo re etsa bonnete ba hore re o kgabela ha sesanyane. Haeba ha o qeta ho o kgabela o tshela ka pitseng ha o qeta ho tshela ka pitseng, o tshela metsi a manyenyane, o tshele eiye ya hao, o ntano tshela letswai ebe o d beha setofong ka mollo o tlase di tla tjwatla, di tjwatla di tjwatle jwale ho fihlella moroho o wa hao, o ba bonolo, o be o butswa ha o so butsuwe, o tla utlwa le wena hore o butsuwe, ebe o qalella ho tshella batho.

Ho ba rakgwebo ya hlwahlwa ya nang le polasi e kgolo, ke tla qala ka ho lo etsa dikopo tsa ditjhelete mmusong, e leng mane moo ke tlo ikopanya le Lefapha la Agriculture kapa ya tsa temo, moo ke tlo ikopelang tjhelete ya ho ka qala kgwebo ya ho lo reka polasi, ebe ke sebedisa polasi ya ka, mme ha mmuso o so dumetse kopo ya ka ya ditjhelete tseo o tla mpha ditjhelete, ebe ke ya qalella ke lo batla ho reka lefatshe le senang letho hobane lefatshe le senang letho theko ya teng e tlase ho feta lefatshe le sentse le na le dijalo, ebe ha ke qeta ho reka polasi eo, ke reka dijalo, peo, dintho tsohle tse hlokehang esitana le metjhini e be ke qalella ho jala, ebe ha ke ntse ke jala jwalo ke hira batho ebe batho bao ba ntshebeletsa polasi ya ka e ba katleho.